Nka qala ke mmolella ka boikokobetso pele hore ke ne ke kopa a lokise koloi ya ka. Ka ha ke na le lebaka la ho ya mosebetsing hosane, empa ha hloleha jwalo. Nka mmolela ke tla kenya ba molao ya diakgente hore ba rarolle taba ena ka ha o tlaba ntshenyeditse nako mme hape o tla be ba nsenyeleditse le tjhelete eo ke tla beng ke e fumana hosane ha ke sa ya mosebetsing.

Re re ile ra lahleha ha ne re ya leetong le yang Gauteng Pimville, ka lebaka la hore navigation satellite e ne e sa sebetse. Jwale matshwao ana a ka thoko ho tsela a ne a batla a le thatanyana. A mang a wele ke dipula le dikgohola. Empa ha satellite navigation ya koloi e ne e fihla, e ile ya kgona ya ho re thusa ka di direction le hore supentsha hore tsela e hantle ke efe, mme e ya hokae.

Ke tseba motho e kileng ya ba lehlatsipa la botsotsi le botlokotsebe bo etsahalang direnkeng tsa rona tsa ditekesi. Motho eo ke motswalle ya ka ya kileng ya phamolelwa mohala wa hae wa thekeng a ntse a o tobetsa a le ka hara tekesi. Yaba motho o hlahisa letsoho ho phamola mohala wa hae wa thekeng, o le ka hara letsoho la hae. Yaba wa baleha.

Di-toll gate di loketse ho ba teng hobane ditjeo le ditjhelete tseo tse patalwang nako le nako ha re feta moo, di ya mokotleng. Mokotleng eo o lo thusang ho lokisa ditsela tsa rona tseo re tsamayang ho tsona. Tseo re di hlokang letsatsi le letsatsi ho imulla Lefapha la tsa Dipalangwang ho tsa ditjhelete.

Ke nahana hore ha ba re nahanele jwalo ka bakganni ba dikoloi ka ha ditheko tsa mafura a koloi. Di nyoloha ho feta ka mokgwa oo di theohang ka teng, mme le ha di theoha, di theoha ka tjhelete e nyane. Mme ha di nyoloha, di nyoloha ka tjhelete e ngata. Empa ke nahana hore o boloke tjhelete ke hore o se kganne koloi ya hao kgafetsa kgafetsa.

Dumela mohlomphehi. Tekete ya ho o isa Bloemfontein e tla o ja makgolo a mararo feela. Mme o tla lo reka manene ho helpdesk. Ha o tsamaya o ya Bloemfontein, bese enana eo o e kgethileng e tloha monana ka hora ya bobedi mesong. Mme o tlameha o be o le monana ka hora ya pele hore o tle o lokise dithoto tsa hao, mme o nke tsohle tseo o di hlokang.

Ke tlile ka mona ka ofising ho tlo kenya tletlebo ya hore ha le tshware maqheku ba sebedisang ditshebeletso tsa lona hantle. Mme tletlebo e ke tlileng ka yona monana ke tletlebo ya nkgono wa ka, hobane ha la mo fa theolelo eo le tlamehileng ho mo fa yona ya maqheku. Mme ke a ipotsa hore yena e mo fetile jwang kapa ho na le bokunyata le botsotsi bo etsahalang mona eo re sa bo tsebeng. Ne ke kopa thuso, haese moo ne ke kopa le nkgutlisetse tjhelete ya ka, ke tla ilo ipalamele bese le nkgono.

Banna, nna Keresemoseng ena ne nka rata ha re nka tsamaya ka koloi. Re ikele holenyana kwana Foreisetata, Clarens kwanana. Ho na le lodge e bitswang Bodulo Lodge. Mono e na le dikamore, e na le kitjhini moo re ka dulang teng matsatsi a ka bang mabedi kapa le le leng fela la Keresemose. Ho na le di-swimming pool. Mme e na le sebaka sa peso nama. Mme re tla itulela moo peso nameng. Re tole re iqoqele, re mametse mmino.

Eya, tlhokomelong ya ka, ke a bona hore batho ba seng ba hodile ba tshwaruwa hantle koloing ya baeti. Hoba nakong tse ngata bona batho bao ba kgannang koloi tsa baeti. Ke batho ba hodisitsweng ke bonkgono le bontatemoholo le bona batho ba bang ba bapalami. Mme jwale ketso eo e etsa hore bonkgono le bontatemoholo ba tshwaruwe ka hlompho e kgolo haholo.